URhulumeni makaqashe oogqirha abaninzi andise nasezibhedleleni azele abantu abaninzi bazokuyeka ukulinda imigca eminintsi ukuze bafumane uncedo ezibhedlele.

Zikhona iindlela zokukhupha umitho olungafunekiyo ezisetyenziswayo boogqirha ezifana namapilisi akhawuleza asikhuphe isisu. Kodwa xa kusokuphele iinyanga ezintathu loo mapilisi akwenzeki ukuba sikhupheke isisu. Nokukhupha isisu nawo kunecandelo olubi empilweni yomntu ongumfazi kuba angangaphinde akwazi ukufumana abantwana.

Iindlela abangenozenza ukucwangcisa usapho kukuya esibhedlele umntu ongutata azilungise ngaphambili ukuze umfazi angazufumana zifo.

Ngolu hlobo ndiyacinga ukuba inkqubo iyayivakalisa injongo yayo kuba ukutya iza nawo ezikolweni, ayinode ize nanto yonke. Nabo abantu basezikolweni mabazilungisele bakwazi ukufumana amanzi acocekileyo, bakwazi uzakhela nditsho noba yimikhukhu abazogcina kuyo ukutya kwabantwana besikolo.

Ugqirha wandixelela ukuba ingqondo yam nokwana andikwazi ukucinga izinto ezimfutshane nokucinga izinto ezibalulekileyo, kodwa ngokubona kwam loo nto ayidingi mayeza idinga nje mna ndizilungise indlela endicinga ngayo.

mfazi awunalo ilungelo lokuxelela umntwana, umyeni wakho ukuba awusafuni mntwana kuba ngumyeni wakho okuzekileyo. Nguye ozothatha izigqibo ukuba ufuna abantwana abangaphi na.

zesiNtu ziyenza into yokucwangcisa usapho into ebalulekileyo kakhulu kuba umfana uye axhelelwe, enzelwe umgidi abonakaliselwe ukuba seyikhulile seyindoda.

Mantombazana, ukucwangcisa kubalulekile kakhulu kuba kuvikela ukuba ube nomntwana ongamfuniyo, iphinde ivikele ukuba ungafumani zifo ezininzi. Nangona nje xa ungacwangcisi loo nto izakwenza ube nabantwana ngexesha okungelilo.

Ndingalisela iyeza lesisu ngoba lona alinazo zonke ezi chemicals ezifakiweyo kula mayeza aseMelika, liyeza elizikhulelayo futhi alidingi nokuthengwa.

Imali ethunyelwa ezikolweni ukutyisa abantwana yonele kakhulu kuba imihla nemihla abantwana batya ukutya okwehlukileyo onezakhamzimba ezehlukeneyo.

Hayi, ayikho inqwelomafutha ezisa iinkonzo zonyango lwempilo kwindawo endihlala kuyo. Ingekho nje alufumaneki uncedo apha, kunyanzelekile ude uye etawuni okanye edolophini ude ufumane uncedo.

Umntu okhubazekileyo uye aye esibhedlele afumane ugqirha ozombhalela incwadi yokuba ukhubazekile. Ekugqibeni ekubhaleni loo ncwadi ayithathe amke ayise kwaSASSA apho azofika acele uncedo lukaRhulumente, uRhulumente amncede.

Ewe, ikhona kuba ukunxiba imaskhi kuphefumla nzima. Ndake ndabona uba utshintsho lunintsi nendlela abantu abaziphethe ngayo, nobutsotsi banda emadolophini kuba abantu bazifihle ngeemaskhi.

Hayi, isiNtu asimvumeli umntu oswelekelweyo ukuba azile engafikanga lezinto ezilindelekileyo. Kufuneka kube khona izinto azenzayo ezilindelekileyo ezizohlonipha isiko lakhe.

Abantu baneengxaki ezizezi ukuba bafumane unyango. Abanye bayoyika kuba bazobekwa amacala, abanye bayalibala amayeza, abanye abakwazi ukufumana inkxaso kuRhulumeni kuba.

Izizathu ezibangela imililo ematyotyombeni zezi. Ngumbane ofakwe ngendlela engalunganga, kukushiya amakhandlela elayitiwe nokusondelana kwezindlu. Ayayekho amanyathelo athathwayo nguRhulumeni ukuncitshiswa kwezi ngozi kuba kuyaziwa ukuba ematyotyombeni ukhona umbane ofakwe ngendlela engalunganga kodwa uRhulumeni akayi uyojonga. Akafuni ukwakhela bantu abasematyotyombeni zindlu ukuze basuke ematyotyombeni.

Umntu angayomangala emapoliseni amangalele loo mntu othengisa amachiza angekho semthethweni ukwehlisa umzimba. Angaya ayomangala kwaHealth Department ukuba kukhona umntu othengisa amachiza okwehlisa umzimba angekho semthethweni.

Ewe, ndingamlandela imiyalelo kagqirha ngokuqinileyo ukuze ndilawule esi sifo kuba ndiyafuna ukuphila. Into yongabikho segazini nam andiyithandi, andifuni ukunciphiseleka iminyaka yam yokuphila.

Umyeni usengenothengela umfazi izinto ezimnandi, anake umntwana okanye aphumze umfazi ayeke ukwenza izinto zendlu.

Abantu basematyotyombeni umntu xa ebona umlilo etyotyombeni lakhe ndicela angaqale afake amanzi, azame umcika ngomhlaba kuba wenziwe ngumbane. Okanye bangaphuma bonke bayoma ngaphandle kwamatyotyombe apho bangazuchaphazelwa khona ngumlilo.

Nazi iindlela zokuthintela umlilo emakhaya. Ungambhula ngemahlahla ukuze acike, umthele ngamanzi umthele nangomhlaba. Ungaphinda uhambe uphinde uvuse omnye umlilo phambi kwalo mlilo uvuthayo ukhawuleze umcike angekabi lidangatye. Lona omnye umlilo uzothi efika kuloo ndawo aphele.

URhulumente neenkampani ezingaphandle zingavula amakomiti athile ahamba efundisa abantu ngezi zifo, indlela esuqala ngayo nendlela esisiveza ngayo emzimbeni. Sikhuthaze abantu ukuba mabaye ezibhedlele bayozijonga ukuba abanaso na.

Ndingakhawuleza ndithathe imfonomfono yam ndikhangele indawo ezokwazeka ukuba ndibambe i-call ndifowunele uncedo.

Iyeza elingenandawo esuka kuyo okanye inamba elitholakala kulo. Iyeza elingenayo ugxini lwaRhulumeni elikhombisa uba lingene ngokusemthethweni eMzantsi.